Zwino ita uri dzigoloi dzi shaye fhethu ho u paka ngomu mimoḽoni mihulwane, ndi uri hu na vhathu vhanzhi. Vhane vha vha vho ḓa nga dzigoloi, nahone vhathu vhanzhi vha vha ṱwa ḓuvha ḽoṱhe haningei.

Tshenzhemo ya u shumisa goloi ya u hira kha lwendo ndi masheleni, kha riṋe azwo ngo ri thusa uri ri ḓiphiṋe nga lwendo ngauri rovha ri tshi vhalela masheleni ane a tea uri a bve, uri ri kone u dalela huṅwe ha fhethu zwe zwa ita uri ri songo tsha fhedza roya.

Ee ndo vhuya nda ḓi wana ndi fhethu hune ho bvelela khombo ya moḓoro, fhethu hafho hovha hu na ṱhirafiki khulusa zwo dzhia tshifhinga uri ri kone u swika he ravha ri khou ya.

Goloi yane nda vhona unga yo khwaṱha, nahone i fanela u tshimbila tshikhala tshilapfu ndi goloi ya Toyota.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kho ḓa ḓisiwa nga tshumiso ya mavhone a badani, nga maanḓesa u kho tshimbila kha bada khulwane. Tshiṅwe tshifhinga u fhedza u sa kho pfhesesa uri vhone ḽane wa kho ḽi vhona ndi ḽa goloi yane ya kho ḓa kana ndi vhone ḽare ḽire badani na.

Ee tshumiso ya mabisi u sumbedza vhaendela mashango fhethu, ndi muhumbulo wavhuḓi ngauri u fhungudza ṋomboro ya zwiendedzi zwane zwa ḓovha zwi kho shumisiwa, zwono kho amba uri ṱhirafiki iya fhungudzeya.

Maḽori a u hwala zwithu zwilapfhu kana a u hwala thundu u mona na shango ndi ya ndeme, kha mabindu kha mabindu, khaedu dzine vhareili vha ṱangana nadzo ndi a uri ha tovha na luvhilo lunzhi. Zwino vha reili nga nga vho badani vha vha fhelela mbilu, zwiṅwe ndi zwa uri vha vha mafobvu vha a ṱoḓa u vha khuthuza.

Zwa ndeme zwane muthu a fanela u zwipaka kha u ḓi lugisela lwendo, ndi zwinwiwa na zwiḽiwa. Zwiṅwe ndi u lugisa muzika wavhuḓi wane vhathu vha ḓo tshimbila vha tshi thetshelesa.

Vhathu vha u reila dzi baisigira ngomu magondoni mahulwane, vha khakhisa kutshimbilele kwa mimoḓoro ngori vha fhedza vha kho dzhena badani, mimoḓoro ya sa vha na hune ya fhira hone.

Tshumelo dza vhuendedzi ha tshitshavha, dzi thusa vhaaluwa ngauri vha kona uya hune vha kho tea uya hone naho vha sa khou kona u reila.

Ee ndo no ḓi wana ndi kho bva kha Province yenda bebelwa khayo ndi kho ya kha iṅwe Province, u u ita zwa vhugudedzi. Ndo ṋamela basi tshenzhemo yanga yo vha ya uri basi yo lenga u swika.

Arali nda ṋewa tshikhala nga lushaka tsha u sumbedza vhaendela mashango vhupo hahashu, ndi nga vha isa tshipise ngauri ndi vhathu vhanzhi vhane vha hu takalela nahone ho fhambana na huṅwe fhethu.

Ndo no vhuya nda vha na khaedu musi ndi kho tshimbila nga bisi ḽa tshikhala tshilapfhu, nga murahu ha musi muṅwe o shumisa thoiḽethe ya nga ngomu basini ha vha hu uri thoiḽethe a i kho shuma zwe zwa ita uri hu si vhe na munukho wavhuḓi basini.

U gonya ha mitengo ya mapfura na zwivhaswa zwi kwama nḓila ine nda shumisa goloi yanga ngayo, ngauri athi tsha sokou ya fhethu huṅwe na huṅwe hune nda tama u ya hone. Ndi thoma nda vhala uri mapfura ane a ḓovha ane a vha hone, a ḓo lugela na uri ndi ye ndi vhuye nau dovha nda vhuya.

Athi athu ḓi wana ndi kho shumisa bupo lwa tshifhinga tshi lapfhu, tshifhinga tshe nda shumisa bupo hovha tshifhinga tshipfhufhi tsha u tou ya Durban.

Hai athi athu ḓi wana ndi kho fheleleliwa nga peṱirolo musi ndi lwendoni, husina tshiṱitzhi tsha peṱirolo nga tsini.

Khaedu dzine dza vha hone dzo vhangwa nga u tshimbila vhusiku nga basi, ndi uri huna uri u si tsha wana tshiṋamelo tshine tsha ḓo u swikisa hayani hune bisi ḽa ḓo u tsitsa hone.

Khaedu dzine dza nga vha hone arali vhathu vho ya vha humbela goloi yo vha endedza uri vha ye u wana fhethu ha vhufa, ndi uri goloi hu na uri i si swike nga ḓuvha ḽa u takuwa.

Ee zwo fanela uri vhaaluwa vha wane luhafhulelo musi vha tshi kho shumisa bisi, ngauri a vha tu vha na masheleni manzhi.

Zwane muthu a fanela u zwi paka musi a tshi kho fara lwendo lulapfhu nga bisi ndi zwinwiwa na zwiḽiwa.

Hai a zwo ngo fanela uri muthu a reile moḓoro lwa tshifhinga tshilapfu a sa kho awela, nahone a zwo ngo fanela u pfhuka buroho nga tshifhinga tsha miḓalo.

Moḓoro une nda u funesa ndi moḓoro wa Range Rover ngauri u vhonala u wavhuḓi, na uri u na space tshavhuḓi nga ngomu.

U ya nga nṋe zwine zwa tea u itiwa u thivhela kana u tandulula migwalabo ya mabisi nga u ṱavhanya, ndi u pfha zwililo zwa vhareili vha mabasi no vha ṋea zwine vha khou ṱoḓa nga u ṱavhanya.

Lunzhi zwine zwa vhanga migwalabo ya mabisi ndi mithelo yane vha tea u i badela kana miṅwe ya milayo yane vha tea u i tevhelela, zwi kwama vhaṋameli nga nḓila i si yavhuḓi ngauri vhaṅwe vha swika mishumoni vho lenga kana vha sa ye ngauri vhunzhi havho vha vha vho renga dzithikhithi dza ṅwedzi.

Ee ndo no vhuya nda kwamea nga migwalabo ya mabasi musi ndi tshi khou lingedza u ya mushumoni.

Kha vhupo ha hashu thekhisi nga awara dza mushumo dzi vha dzi songo ḓala ngauri vhathu vhanzhi vha vha vha mushumoni, dzi thoma u vha hone nga murahu ha musi vhathu vho no tshaisa.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi thusa kha u ṱavhanya u wana thekhisi ngauri u wa zwi ḓivha uri wa ya tshiṱitshini tsha thekhisi u kona u wana thekhisi nga vhuḓalo.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo fhethu hune nda namela thekhisi hone ndi dza uri tshiṅwe tshifhinga thekhisi ya u ya hune nda khou ya hone twii, i vha i siho zwine zwa amba uri vha tea u thoma vha vha nngisa kha iṅwe thekhisi kana vha nnyisa tshiṱitshini hune nda dovha nda thoma nda lindela u wana thekhisi ine ya ḓo i nngisa hune nda khou ya hone.

Tshiṱori tshi sa hangwei tshe tsha itea kha nṋe ngei ha vhuima thekhisi ndi musi ndo lindela thekhisi tshifhinga tshilapfhu fhedzi musi i tshi swika nda sa kone u dzhena ngauri yo vha yo no ḓala, nda tea u dovha nda lindela habe minete i si gathi.

U ya nga ha nṋe thekhisi i tea u vha na tshifhinga tshine ya ḓa ngatsho u itela uri muthu a ḓivhe uri ndi tshifhinga tshifhio tshine a tea uri a takuwe hayani uri a kone u wana thekhisi yane ya ḓo mu isa hune a khou ya hone.

Vhupo ha thekhisi ha mahayani ho fhambana na vhupo ha thekhisi ha dzi ḓoroboni ngori thekhisi ḓoroboni dzi vha dzo dzo ḓala nahone a dzi lengi u wanalea fhedzi mahayani zwi a konḓa u wana thekhisi.

Hu nga tholiwa vhathu vhane vha nga thusedza kha u kulumaga vhuima dzi thekhisi u itela u ita mushumo ngauri vhaswa vha ano maḓuvha vhanzhi a vha na mushumo.

Ee ndo no vhuya nda kwamea nga mugwalabo wa thekhisi mu musi dzo vala nḓila ri sa khou kona u pfhukha nga tshiendedzi uri ri ye mushumoni, ndo swika ndo lenga mushumoni.

Zwiitisi zwo ḓoweleaho zwa u gwalaba thekhisi vhuponi ha hashu ndi mutengo wa mapfhura.

Migwalabo ya thekhisi i kwama u ya mushumoni ḓuvha na ḓuvha nga nḓila i si yavhuḓi ngauri vhathu vha vhathu vhanzhi vha swika vho lenga zwine zwa ita uri mabindu na one a lenge u vula.

Vhahulwane vha milayo vha tsireledza tshitshavha kha migwalabo i tshimbilelanaho na thekhisi.

Maga ane a nga dzhiwa u itela u thivhela u thithisea hu vhangwaho nga migwalabo ya dzi thekhisi ndi u vha na mapholisa mapholisa ane a ḓo thivhela u tshinyadzwa ha ndakwa tshitshavha kana vha vhagwalabi.

Migwalabo ya thekhisi i ṱuṱuwedza tshitshavha uri tshi vhone vhundeme ha dzithekhisi kha u ḓisa nḓowetshumo.